Ukubukela amavidiyo kunanoma yeziphi izinhlelo, kudla amadatha ngokushesha.

Lapho kuxhume abantu abaningi khona iyaphazamiseka noma ihamba kancane, yenze kube nzima ukuthi uyisebenzise kahle ngokukhululeka futhi konke kuhambe kalula. Iyahamba, ime, ihambe, ime.

Ngikubona loku kungafanele ngoba izindaba kufanele kube yinto etholakala kalula ukuze sikwazi ukuthola ulwazi lezinto ezenzeka jikelele. Manje uma kufanele sikhokhele lolo lwazi, kuyamangaza ngempela ukuthi kanti izinto sezajika kuphi?

Izinhlelo zesimo sezulu ziyaheha lapho kuvezwa imifanekiso ebonisa loko okuzokwenzeka mhlawumbe kuboniswe amafu, noma kuboniswe imvula, noma kuboniswe izulu liguqubele. Loko kuyakhanga ngoba kuba isithombe esihlala engqondweni.

Lapho kwenziwa izimemezelo zesimo sezulu, kuyasiza uma kusetshenziswa izithombe ezikhangayo njengokusetshenziswa kwamafu, noma ukuguqubala kwezulu, noma ilanga liphuma emafini, noma kuzoba khona imvula, noma kuba khona ukukhithika. Loku kwenza leso sithombe singasuki engqondweni.

Uma ngisebenzisa idatha yokuzulazula, ngikwazi ukungena noma ngabe kukuphi, noma kweliphi ilizwe, ngedatha yezwe engisuka kulo. Kodwa kufanele ngibazise labo banikazi bethatha bezwe engisuka kulo ukuthi ngiyaphuma ngaphandle kwezwe lakithi ngiya kwenye indawo. Bazokwazi ukuvulela ukuzulazula ukuthi ngikwazi ukuxhumana nabantu.

Kubalulekile ukuthi ngihlele ukuthi uhlelo lolo engizoluhlela luzothandwa abaphi abalaleli, abasebasha noma abakhulile noma abadala? Kufanele futhi kube uhlelo oluzoheha abantu lube noheho abantu kube yinto abangakwazi ukuthi bayazi noma bangakwazi ukuthi phecelezi singathi relate to. Futhi ngikwazi ukuthi ngithi imininingwane yohlelo kube yimininingwane ethembakalayo nokuthi lapho ngithatha khona ukwaziswa ngalelo ngalelo hlelo kube yindawo ethembakalayo, ulwazi oluthembakalayo, kungabi yizindaba ezingenaqiniso, noma izindaba zamanga.

Kubucayi kakhulu ukuhlala ungenadatha ngoba sisesikhathini la idatha ifuneka khona. Uyahluleka ukuxhumana nabantu, abantu bayahluleka ukuxhumana nawe, ikakhulukazi uma uwumuntu osebenzisa idatha ngezinto zomsebenzi noma umuntu ozisebenzayo noma nje uwumuntu okufanele ngaso sonke isikhathi akwazi ukuxhumana nabantu kuba nzima kakhulu. Kodwa-ke ezinye izimo ziyakuphoqa mhlawumbe ukuthi ungabi nedatha, kufuneka usibekezelele leso sikhathi esingaba yiviki, ukwazi ukuthi ukwazi ukuphumelela futhi ulithole idatha.

Lezi zinhlelo zisiza ukuba amaqembu axhumane abelane ngamafayela aphathe futhi nama-project ngendlela ephumelelayo ngaphandle kokuchitha isikhathi, futhi ahlanganyele nama-document ngendlela ephumelelayo.

Ngaphandle kokufinyelela njalo kwezobuchwepheshe, abafundi basezikolweni zasemakhaya mancane amathuba wokuthi bathuthukise amakhono okufunda ngedijithali ebalulekile ezifundweni zabo zamanje, kanye namathuba emisebenzi yesikhathi esizayo ayancipha.